IWi-Fi router yam , iWi-Fi router yam ndingayibeka kwigumbi elinazo zonke izinto ezisebenzisa iWi-Fi okanye apho mna soloko ndiyisebenzisa ndikhona iWi-Fi kuze ikhawuleze, ngoba iWi-Fi ekude iba slow.

Ngenyanga ndiye ndisebenzise i-thirty gigabytes yedatha ngoba ubukhulu becala soloko ndi-connected kwi-intanethi, ndibukela iividiyo onlayini, ndisebenzisa nakwe-apps ezisebenzisa iWi-Fi. Nakunxulumena nabantu ndincokola ngeWi-Fi, oo-video calling nooWhatsApp calling okanye kwezinye iinkqubo zonxulumelwano.

Ngelinye ixesha ukufumana ulwazi kuye kube luxanduva olukhulu, ngoko ke hayi wonke umntu uye afune ukulithatha olu xanduva , not wonke umntu uye afune uluthwala uxanduva lokukhangela ulwazi. Ngoko ke, abo baye bakhetha uthwala uxanduva lofumana ulwazi andiboni ngxaki xa, xa xa baye bathi baluthengise olu lwazi baye balifumane. Ngoko ke, andifuni ukuthi yinto embi ukuthengisa ulwazi.

Ubukhulu becala abantwana besikolo abasebenzi kwaye baneentsapho ezingasebenziyo, ezingathathi ntweni. Ngoko ke, idatha xa inamaxabiso aphezulu loo nto iye ithintele indlela yoba abantwana bathenge idatha okanye babe nedatha eyaneleyo yokwenza iirisetshi zesikolo okanye bagqibezele imisebenzi yabo yesikolo edinga ubana bafumane imfundo onlayini okanye kwi-intanethi.

Oosaziwayo ngabantu abaziwayo. Ngoko ke, njengomntu uye ube nomtsalane entweni oyiqhelileyo, ngoko ke xa usazi umntu odumileyo eleke igama lakhe livela uye ufune ukwazi nzulu ngoba seyingumntu omqhelileyo, uziva ingathi uyamazi nangona ungamazi ngokugqwesileyo. Kodwa ke ndiye ndicinge ubana kuba ke ungamazi ngokugqibeleleyo iye ikutsalele loo nto ubana ufune ukwazi lukhulu ngaye, iwesi xa ingumntu omthandayo.

Mna ndingathanda kudlalwe amapiano bamane besithi fa i-hip hop encinci. Isizathu sale nto sesokuba amapiano awafani negqom, enza umntu aphole ngokweencinga abe nyulu ngokomphefumlo kwaye ne-mood okanye indlela aziva ngayo imenza ibe mnandi. I-hip hop ke yona ke yenza wonke umntu askrime xa imane ifakwa kancinci, ngoko ke kwelam itheko bendawuthanda owam u-DJ adlale olo hlobo.

Ndingabuhlungu entliziyweni ngoba bendizimisele ukuba ndizawufunda okanye ndizakwenza loo nto bendifuna uyenza ngelo xesha. Ngoko ke, andikwazanga ukuthi ndiyenze. Loo nto leyo indenza ndixhalabe kwaye ndidakumbe.

Ewe, ndicinga ukubana wonke umntu unalo ilungelo lokufikelela kwiWi-Fi esimahla, ngoba zonke ii-devices esizisebenzisayo ezinjengee-smartphones, ii-tablets, iikhompyutha, nditsho kwaye noomabonakude esibasebenzisayo ngelinye ixesha okanye ubukhulu becala bayayidinga iWi-Fi. Kwaye iWi-Fi iyakunceda ubana ukwazi ukungena kwi-intanethi wenze irisetshi uphuhlise ulwazi lakho. NakooTikTok siyakwazi ubana sifunde izinto ezikwaziyo usiphuhlisa ngokweencinga nangengqondo, nangokuphila kwethu ubomi. Ngoko ke yiyo le nto ndisithi wonke umntu unalo ilungelo loba ayifumane iWi-Fi esimahla.

Okokuqala, isingqi samapiano sitsho khona, sikwenza uzive wonwabile emphefumlweni kwaye nangohlobo abantu abapowusta ngalo ii-videos kwi-social media ibenza abantu babe nomtsalane, ngoba aba bantwana balulutsha ngoku, ama-two thousand ayajayiva hayi nje kancinci. Ngoko ke, yenza wonke umntu abe , afune ukwazi lukhulu ngala mapiano.

Ndingaqala ndifowunele i-network provider yam ndifune iinkcukacha zeWi-Fi acess yam. Ukufumana kwam eziWi-Fi access ndingadawunlowudwa i-AI app apho ndizawufaka ii-backup settings zeWi-Fi yam kwenzele xa ndiye ndaphinda ndalibala iinkcukacha zeWi-Fi yam ndikwazi uyiaksesa okanye ndingene kuyo remotely kule AI app. Le AI app iyawuthi indincede ndikwazi uaphudeyitha izinto zale Wi-Fi ezinjengeephasiwedi nabantu abathi banxulumane ngale Wi-Fi security yam okanye le Wi-Fi connection yam.